Nka etsa hore metsi ao ke a fumanang ho tswa difefong, ke a behe le ha e ka ba ka ditonka tse mmalwa hore ke tle ke a sebedise ho nwesetsa dijalo tsa ka.

Eya, molemo o teng wa ho kenya dijalo tsa hao ka tlase ho insurance. Hobane sena se ka ba molemo haholo nakong ya dikgohola kapa nakong ya komello. Hore ba ka nthusa hape hore ke jale hape sehleng se tlang.

Ke ke nahana hore di-sensor-a di molemo haholo ho sehwai, empa bobe ba tsona ke hore di tlo etsa hore batho ba bangata ba fellwe ke mosebetsi. Empa hee tsona di molemo haholo temong hobane di thusa hore dihwai di se ke tsa senyehelwa. Hobane ka nako hwa etsahala hore sehwai se lebale nako ya sona ya ho nwesetsa. Jwale di-sensor-a di thusa haholo ntlheng e jwalo.

Jam-e e sebediswa haholo ho tlotsa borotho dijong tsa hoseng. Hape e sebediswa ha ho bake-uwa di-pudding. Batho ba bang ba na le ho e sebedisa hape ho tlotsa dikuku.

Mokgwa o mong wa ho beha dijo hore kapa wa boloka dijo. Ke wa ho di tshela ka hare ho di botlolo, jwalo ka dintho tse tshwanang le bo di bo di-jam-e jwalo jwalo. Hobane mokgwa wa ho kenywa ka hare ho botlolo o etsa hore di dule nako e telele, di sa senyehe. Di ka dula di , di le ka hare ho dibotlolo tseo. Le nama ya kgona hore e omiswe mme e dule nako e telele. O kgona ho etsa ntho tsa ho tshwana le bo dihwapa, jwalo jwalo.

Le na le tsebo ya setso haholo, bohlale ba temo ya kgale. Tsebo eo le e fumaneng ho batswadi le baholo ba lona e bohlokwa haholo. Le tseba hore na nako e nepahetseng ya ho jala ke efe hore na pula e tla na neng le hore na ke meroho efe e melang hantle fatsheng la bo ho rona. Re tla hloka bohlale bona ho ruta batjha ba kajeno le rutehile haholo ka mamello le tjantjello.

Ke nahana hore ke hobane mapolasing kajeno ho sebediswa di-chemical tse ngata, tse etsang hore ka nako dijalo di hole ka pele. Se neng neng ho sebediswa ditjhefu tse bolayang bojwang bo bong bo itseng ka hare ho dijalo kapa dihlahiswa tse itseng tse sa batleheng dijalong, kapa ka nako ho sebediswa ditjhefu tse bolayang dikokwana tse ding tse itseng ka hare ho polasi. Mme ke nahana sena ka baka la hore polasing ha ho sebediswe dintho tse ngata tseo basebeletsi ba ka itshireletsa ka tsona. Ke nahana hore sena ke sona se etsang hore boholo ba bona ba be le mafu a mangata a sa tlwaelehang.

Difofane tse nyane di ka thusa borapolasi haholo ha re tla ntlheng ya ho tshella dijalo. Ka nako, e ka kgona hore e nwesetse dijalo se neng neng, ba kgona hore ba ka tshela tjhefu dijalong tsa bona. Ho bolaya dikokwana tse itseng sena le ha se ka etsa hore batho ba bang ba fellwe ke mosebetsi, etswe se sa hloke batho ba bangata. Empa se etsa mosebetsi o bonolo ebile se potlakisa tshebetso.

Batho ba kgale ba ne ba omisa nama ya bona e le tsela ya ho e boloka hore e dule e le maemong a hantle. Mme e sa bole, mme hangata ba ne ba etsa dihwapa ka yona. Hobane dihwapa ba ne ba kgona hore ba ka di besa, mme e fetoha seshabo le hore ba ne ba ka kgona hape hore ba e phehe. Ebe hee e fetoha nama hape ka mora nako ya hore ba di phehe nako e itseng.

Diphoofolo ho tloha kgale e le tsela eo batho ba iphedisang ka yona ha re tla ntlheng ya dijo. Mme ho bohlokwa hore ha batho ba hlaba diphoofolo, ba di hlabele sebakeng seo ho bolokehileng ho sona. Ebile e le sebaka se kgethehileng kapa se hlwekileng haholo. Hobane ho bonolo hore nama e ka ba le mafu a mangata a itseng, etswe mafu a mangata a leng teng kajeno a etswa diphoofolong. Jwale ho bohlokwa hore batho ha ba hlajwa ha ba hlaba diphoofolo, ba di hlabele sebakeng se hlwekileng. Mme ba etse bonnete ba hore ba latela melawana le melao e lokelang hore ba e latele ntlheng ya ho hlajwa diphoofolo.

Di-college le di-university di fana ka monyetla wa thuto setjhabeng, hobane kajeno motho a ka ya university kapa college-ing a ithutela hore e be ngaka ya temo, kapa e be ngaka ya diphoofolo. Jwale di molemo haholo ho fana ka tsebo kapa ka thuto ya dimela le diphoofolo ho dihwai.

Wa tseba motho wa ka, ke lahlehetswe haholo hobane poone eo ke ne ke e rekile polasing ya Ntate Molati ka diranta tse mashome a mane. Jwale ke moo e bodile kaofela. Ha ke kgone le hore nka reka e nngwe. Ke tla be ke bone selemo se tlang hore na ke tla kgona ho thola e nngwe na, eo ke tla e jala hobane ke nahana hore e tenne e bola tjena ka lebaka la diboko mobung. Empa hee ke tla leka hape sehleng se tlang.

Dumela ntate, ke na le polasi ya dihectara tse mashome a mahlano. Mme terata ya teng boholo ba yona e senyehile. E nngwe e bodile mme ke hloka hore ke tantelle polasi ya ka hape kaofela ha yona. Ebe ha o nahana ke terata ya boemo bofe e ka lekanang polasi ya ka ya dihectara tse mashome a mahlano? Le hore ebe mohlomong ditjeho tsa yona e tla ba bokae ho ya ka moo ho seng o tlwaetse ka teng kapa o tsebang ka teng? Jwalo ka ha e le wena morekisi wa diterata.

Nka etsa hore ho be le komiti ya setjhaba e sebetsanang le serapa seo, hobane matsatsing a kajeno batho re na le bana. Bana ba bang ha ba utlwe ditsebeng ba ya seba, ba ya utswa jwale ba ka senya serapa sena. Ebe jwale setjhaba se a senyehelwa. Ke ka hona ke bonang ho ka ba molemo hore ho be le komiti e tla be e kenyeditse batho ba setjhaba ba tla kgethwa ke setjhaba molemong wa setjhaba. Hore serapa sena se dule se kenya lekeno ka hare ho malapa ebile se tlisa le dijo. Mme ke nahana komiti ke yona e tla etsa hore serapana sena se dule se se sireletsehile ka nako tsohle. Ebile se tswela setjhaba molemo.